Ngingamtshela ukuthi asebenzise umshwalense obizwa ngokuthi u-Hippo dot com. Ngoba lo mshwalense unga-saver u-four hundred and fifty-five rand njalo ngenyanga. Futhi usebenzisa mahhala. Enye into lo mshwalense ungamukhavarisha kalula ngoba ehlala endaweni embi yasemakhaya. Lapho ekuhlezi kunama kuney'ngozi zey'moto khona endaweni ekunendawo embi khona. Imali imali ozoyikhokha incane kakhulu uma edibanisa nalawa amanye umshwalense. Lo mshwalense iwona ongcono kunawo wonke umshwalense.

Ngingabuza mayelana nokukhululwa okungenzeka noma ukuyekwa ngendlela enenhlonipho necacile. Ngingabuza kanje, ungakwazi yini ukukucacisa uma kukhona ukukhululwa noma ukuhoxiswa okutholakalayo ngesikhathi sokulinda? Ikakhulukazi ezimeni ezithile, njenge zidingo eziphuthumayo noma izimo ezithile zezempilo. Le ndlela ibonise ukuthi ngifuna ukuqonda noma yikuphi ukuguquguquka okungaba khona ngenkathi ngikhuluma ngezimo ezithile lapho ingase isebenze khona.

I-app, i-app yasebhange ibaluleke kakhulu. Ikakhulukazi for yena ugogo ngoba esemdala nje. Ngingamutshela ukuthi ugogo i-app yasebhenki izomsiza ekutheni engalokhu ehlezi egibela njalo. Ikakhulukazi ezimeni eziphuthumayo. Akudingi aze aye ebhenki kwibhrentshi noma aye kuma-ATM. Angahlala nje endlini akhokhele yonke into ayefisa ukuyikhokhela angaze agibele. Yingakho-ke kubalulekile ukuba abenayo i-app, kubaluleke kakhulu. Angakhokhela noma yini ayidingayo, athenge noma yini ayidingayo.

Yebo, umsebenzi angakwazi ukufakela isicelo se-UIF, emva kwesikhathi sezinyanga eziwu six emva kokuba alahlekelwe umsebenzi. Isikhathi esibekeliwe izinyanga eziyisithupha, ukuthi emva kokuba elahlekelo umsebenzi ukuthi afake isicelo. Ukuze akwazi ukuthi asifakele isicelo kumele abe i-contribute-a kule fund. Futhi umsebenzi wakhe kumele uphele ngenxa yokuthi uxoshiwe, noma kuphele inkontileka, noma kade egula, noma kuyi-maternity leave.

Izinto engingamtshela ukuthi kumele azicabange ukuthi le mali le yasebhenge ine-interest, iyazala le mali yasebhange. Ngakho ngingasho ukuthi akulungile ukuthi ayithathe, ngoba ekugcineni kunganzima ukuthi ayikhokhe. Ngoba iyakhula, inemali engaphezulu. Uzothi eseyikhokha izobe isinemali engaphezulu. Futhi kwesinye isikhathi kuthatha isikhathi eside ukuthi akwazi ukuyikhokha. Ilokho engingamtshela kona.

Ulwazi oludingakalayo ngalo mshwalenso ukuthi khona umshwalense wesikweletu, okhava ilimaza ubangela abanye engozini. Okungahlanganisa ukulimala komzimba kanye nokulimala kwempahla. Bese kuba khona umshwalense wokushayisana, uvale umonakalo emotweni yakho uma usengozini. Ungakhathaliseki ukuthi ubani onephutha. Bese kuba khona umshwalense ophelele, uhlanganisa umonakalo ongahlobene nokushayisana. So, before uthathe umshwalense yilezi izinto okumele uzazi ukuthi imishwalense ayifani. Khona imishwalense ekhavarisha ekukhavarisha ngisho kube uwena osephutheni, mese kuba khona imishwalense engakukhavarishi.